Ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang bogodi di ka thusa go aga madirelo a batho, mme di ka nna le seabe sa go thusa bagodi motšha.

Ba lelapa la bone, ba ka nna ba tlhokomela bagodi ka lerato le tlhokomelo ya pele, mme ba ka nna ba bona maemo a bone ka go farologana.

Batho ba lebeletswe go thusa batsofe ka go bafa dijo le metsi, mme ba ka nna ba bona tlhokomelo le lerato go tswa kwa ba lelapeng la bone.

Mo setsong batsofe ba tlhonesega ka ditsela tse di farologaneng, mme ba ka nna ba bona tlhokomelo le lerato go tswa kwa ba lelapeng la bone.

Lelapa le na le seabe sa go tlhokomela batsofe ka ditsela tse di farologaneng, jaaka go bafa dijo, metsi le matlo.

Go ruta ka tsa botsogo, le go ba thusa ka go itshidila mmele, le go ba neela ditirelo tsa matshelo le ditlhokomelo tsa bongaka.

Ba thusa ka ditirelo tsa motheo tsa mahala tsa masepala jaaka metsi le motlakase.

Puso e na le mafelo a a tlhokomelang batsofe a ba fa ditirelo tsa tlhokomelo le go ba thusa ka ditlhokego tsa bone.

Ba ka ka dintlha tsa di penšhene, mme ba ka nna ba bona tlhokomelo le lerato go tswa kwa ba lelapeng la bone kgotsa kwa mafelong a a tlhokomelang batsofe.

Go kopanela lefapha la tshireletso ya batsofe go ka thusa go bona penšhene ya puso.

Penšhene e ka thusa batsofe go itshegetsa ka dintlha tsa penšhene, mme ba ka nna ba fokotsa morwalo wa madi mo balelapa le batlhokomedi.

Dingwaga di le sixty di tsaya ka fa tlase bogologolo jwa botshelo. Ke dingwaga tse di bontsi jwa batho ba di fitlheletseng ka go iphepa sentle le tlhokomelo ya botsogo.

Tlhoma dipalamo tse di kgethegileng tsa batsofe go ya dipetlele jaaka dikhombi tse di rulagantsweng kgotsa dikoloi tsa puso.

Batsofe ba le bantsi ga ba na mekgwa ya bone ya go tsamaya, go tshwanetse go tlhomiwa dipalamo tse di kgethegileng go tsamaisa batsofe go ya dipetlele le go boa.

Fa o nna kwa motseng o monnye o senang tleleniki o ka nna wa tshwanelwa ke go tsena mo toropong e kgolo mme se se ka tsaya diura mo leetong fa o se na koloi kgotsa dipalamo e tlwaelegileng.

Mobile clinics di ka tlisa ditlhatlhobo tse di akaretsang HIV testing, TB screening, blood pressure, sugar levels, dipheto le dipheto tsa bo mme le ditlhare.

Botlhoko jwa tlhogo jaaka tension headache, migraine e e sa gateleleng.

Batho ba diega go bona kalafi ba solofela go fola ka bo bone kgotsa, ba dirisa mekgwa ya setso yaka fa legaeng e seng ya bongaka.

Kwa dipetleleng tse di kgolo kgotsa mephato ya bongaka ya dikgaolo, go ka nna le dikhemisi tse dikgolo tse di nang le melemo referral ya tlhokega.

Batho ba le bantsi ba emela diura go bona ngaka, mme ba bangwe ba boa ba sa tlhokomelwa.

Batsadi kgotsa balwetsi ba ka se itsiwe kgotsa ba ka se tlhaloganye gore go botlhokwa go ya kwa ngakeng ka bonako.

Tshweetso ya gore di tleliniki di nne di bula diura di le twenty four letsatsi le letsatsi ke phetogo e kgolo e e solofetsang botshelo jo bontle, polokego le go lekanya ditirelo tsa kalafi mo setšhabeng.

Fa ditirelo di le gaufi, mme go sena dikgoreletsi tsa go fitlha kwa bookelong. Balwetsi ba tla kgona go ya ka metlha go lekola boemo jwa sukiri kgotsa madi a bona.

Go ruta bafetetsi ba tlhokomelo ya boitekanelo go dira mo mafelong a baagi.

Tlhokomelo ya boitekanelo ke tokelo ya motheo ya mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o dula kae.

Puso kgotsa ditlhopha tsa boitekanelo di ka reka, kgotsa tlhama dikoloi tse di oketsegileng tse di katisiwang jaaka ditleliniki.

Tirisano eo e ne se fela ka ditiro e ne e le bopaki jwa go tsaya matsapa go pholosa bophelo jwa motho.

Go nyorwa thata le fa o nwa metsi ka metlha, dikgetho tse o tshwanetseng go di tsaya, ke go bua le ngaka kgotsa mooki ka matshwao a o nang le o ne.

Go otlhaya ga tshwanetse go akaretsa kgololosego ya motswasetlhabelo tshiamiso le thibelo ya tiragalo e e tswang morago.

Go bopa mafelo a a sireletsegileng ga go bonolo ka gonne go na le dikgwetlho tsa setso, madi le tsamaiso. Mme dithulaganyo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di ka thusa ka tshegetso tsa botsogo jwa maikutlo.

Ka go tokafatsa dilo tse di botlhokwa, ditirelo di ka nna le phitlhelelo e e oketsegileng. Kalafi e e atlegileng le botsogo jo bo tswelelang.

Kalafi e fitlhelwa bonolo kwa ditoropong ka ntlha tse di jaaka dikago tse di maleba. Batho ba ba nang le kitso le ditsela tse di motlhofo, tsa go tsena mo di tlhokomelong tsa botsogo.

Fa o na le kotsi mo tseleng bitsa di ambulance ka potlako tshedimosetso sentle mme emela thuso ka kagiso.

Go tlhaloganya lobaka lena go thusa batho go nna le mamello. Le go itshwara maemo sentle fa ba batla thuso ya tshoganyetso.

Motho a ka ikutlwa a hutsafetse a tshelela kgotsa a galefile, ka bothata jwa go se lekane ga ditirelo tsa puso.

Diokabatsi tsa HIV di diriswa ka motso wa meriana e mengwe e le mmalwa di thibela HIV go ikatisa mo mmeleng ka jalo go fokotsa bongata jwa HIV mo mading, diokabatsi tsa HIV di nwa letsatsi le letsatsi.

Gantsi mafelo a, a nale bothata jwa go felela ke diokabatsi, kgotsa go bona ditlhaselo ka bonya go lebisa mo go palelweng ke go okobatsa malwetsi ka tshwanelo.

Fa tsala ya me a sa tlhola a nwa melemo ya HIV. Ke ne ke sa mo atlhole kgotsa ka mo gopotsa molato mme ke ne ke mo etelela pele ka utlwelo botlhoko, tlotlo le kgothatso.

TB ke bolwetsi jo bo tshelanang jo bo alafiwang sentle fa bo lemogwa ka pele, le fa melemo e nwelwa ka kelotlhoko.

Fa ne ke le mo seemong seo, ke ne ke ka ikokobetsa ke amogele diphoso tsa me, mme ke bontshe gore ke ikemiseditse go fetola seemo sa me.